Ngibingelele bahlali. Umbono wami lapha engibona ukuthi singakwazi ukuthi sisize kanjani umhlaba wethu lona esitshala kuwona, ngibona ukuthi umuntu ngamunye angakwazi ukuthi akhiphe ephaketheni lakhe imali engingeke ngiyidalule-ke ngegama. Ngoba kangilazi kahle inani lamakhemikhali esingakwazi ukuthi siwathenge okuyiwona alekelelayo ekuthenini abulale izinambuzane ezigcina ziba yisiphazamiso lapha ezitshalweni zethu. Kanti-ke futhi nokusebenzisa umquba kanye nomanyolo kuyakulekelela umhlabathi ukuthi uvunde kahle, ebese-ke izitshalo zethu zizokwazi ukuthi zikhule zinothile, ziphume ziyinto ezokwazi ukuthi isithokozise sisonke.

Ubuchwephesha obulula obunye angabusebenzisa izinhlelo zokusebenza eyisemafonini, phecelezi the mobile apps. Zikhona izinhlelo zokusebenza ezihlinzeka njengemininingwane nezaluleko zokulima. Kunento ebizwa nge-Plantix ihlonza izifo zezitshalo ngokusebenzisa izithombe, sibe nento ebizwa okuyiyona kanye ehlola isimo sezulu, okuyilapho umtshali noma umlimu asuke eme ngakhona . Ikhawu noma-Hello Tractor isekelwa e-Afrika kanti futhi kulula ukuyisebenzisa, iyona esiza abalimi abasebasha.

Sebenzisa iphepha eliphinde ligaywe kabusha ebese ukhetha iphepha elivela kwimthombo ephinde yasetshenziswa kabusha futhi, uphinde uqinisekise ukupakishwa kungenziwa kabusha futhi kungemumva wokusetshenziswa. Nciphisa izinto zokuphatha ngoplastiki usebenzise iphepha elingaphezulu kokudingekayo. Dala ukupakisha okulingana nomkhiqizo, hhayi okukhulu ngokweqile. Lungisa ukupakisha kube lula ukuphatha, ukuwuvula nokuphinda kusetshenziswe kabusha futhi.

Izinyathelo engicabanga ukuthi zibalulekile ukuhlola umhlabathi okubizwa ngokuthi i-soil testing, lokho kusisiza ngokuthi sikwazi ukuthola i-PH yomhlabathi siphinde, futhi sithole nama-nutrients awo umhlabathi kanye nezinye-ke izici zomhlabathi ezikhona. Okunye okungaba usizo ukusebenzisa umquba kanye nomanyolo lokho kuyakulekelela umhlabathi ekuthenini ukwazi ukuthi uvunde ngendlela ezojabulisa. Kanti sikugweme futhi ukusebenzisa umanyolo kakhulu ngoba lokho kungagcina kuwenza umhlabathi ungabe usakhiqiza ngendlela esifisa engathi ungasikhiqizela ngayo.

Njengososayensi wokudla ophenya futhi athuthukise izixazululo zokusetshenziswa kwephepha, yebo kukhona izinkinga ezithile ezivame ukwenzeka ngokusetshenziswa kwephepha, ikakhulukazi uma ngabe kupakishwa ukudla. Iy'nkinga esingabala kuzo umsokama siyavuma iphepha kalinawo amandla okuvimba amanzi kanye nomsokama. Lokhu kugcina sekudala ekuthenini ukudla kusheshe konakale lambe, okanye kubole futhi iphepha kalinawo amandla okuvimba umoya.

Ngabe nginephutha kanye namathanga uma ngathi kuyajabulisa ukusebenza kanzima ekugcineni imiphumela yemisebenzi yakho ungayiboni, kuyinto engemnandi-kekeke ukuthi uthi usebenze wasebenza iyithukuthuku zakho zonke ziphelele ezeni, okuyithukuthuku zehhashi. Empeleni ngidumele futhi ngikhathazekile ngokuthi imisebenzi yami namandla wami amangaka abekade ngicabanga ukuthi ngizosizakala ekugcineni ngigcine ngasizakali. Kodwa-ke ngakusho ngokukuqonda lokho ukuthi empeleni inzalo ayiphumi lapho esisuke siyilinde khona kwesinye isikhathi, lokho ngiyokuthatha njenge sifundo samihla yonke.

Kumele umlimi uma ngabe bona ukuthi lokhu akutshalayo kakumnikezi inzuzo okanye akanabo abantu abathile azokwazi ukuthi awahwebelane nabo, kumbe adayiselane nabo. Ukushintsha ufisa ukufaka okunye ingoba uyabona mhlawumbe umhlabathi wakho ukuthi uzovumelana nesitshalo sakho esisha, kanti futhi lokhu kuzomlethela inzuzo engaphezulu kwaleyo obukade uyithola ngokutshala ummbila. Kuwumqondo omuhle ukushintshela kwesinye isitshalo ngenhloso yokuthi ufisa ukuzuza okungaphezulu kwalokho , ngakho-ke umlimi uthathe isinqumo esinobuhlakani obuningi.

Izitshalo ze-GMO zakhelwe ukumelana nezifo, izibungu kanye nokunye okuthize , kanti-ke ukusebenzisa i-GMO lokhu kulekelela ekuthenini izitshalo zikhule ngokuphuthuma, zikhiqize izitshalo ezinhle ngaso sonke isikhathi. Kanti futhi ziphinde zibe nakho ukumelana nesimo sezulu noma engabe liyashisa noma ngabe kuney'mvula ezithile , kanti i-GMO isiza ekuthenini Izitshalo zakho zizokwazi ukuthi ziqhubeke zona zikhiqize into elungile ezokwazi ukuthi ilekelele umphakathi wangakini. Noma ilekelele wena uma ngabe ufuna ukwenza izinzuzo, uzokwazi ukuthi uzithengise.

Yebo, njengoLizwi Mabuya umlimi kumbe isisebenzi esiphatha izinambuzane ensimini, ngeke abhekane kakhulu nenselelo eziningi mayelana nokusetshenziswa kwe-PE, ukungakhululeki nokushisa okweqile. I-PE ivamise ukuba ifakwe kakhulu futhi ibe nzima ukuyigqoka ngesikhathi sokuyisebenzisa ensimini, ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo ukwentuleka kokutholakala kwempahla esezingeni. Kwezinye izindawo zasemakhaya akulula ukuthola i-PE esezingeni elifanele, noma eyenziwe ngendlela evumelena nesimo sasensimini izona yinkinga lezo eziyake zibe khona.